Umbono wami la uthi, kungcono abalimu basebenzise lezitshalo ezifike nabososayensi, ngoba kungcono ukuthi ulinde sona leso sikhathi eside ukuthi kuphume, uzovuna, ukhone ukuthengisa, ukhone ukuziphilisa, kunokuthi uqhubeke nezitshalo zendabuko ebese isimo sezulu sishintshe, sigcine sebesesihamba nezitshalo zakho ngenxa yezikhukhula, noma kube nesomiso zingakhuli izitshalo zakho. Kungcono sisebenzise zona lezitshalo zabososayensi, sibekezele, silinde noma kungekho lula.

La mathuluzi aphathwa ngezandla, ubuchwepheshe obusha, nemishini engasentshenziswa ukuvuna, eza nenqubekela phambili noma intuthuko. Ngoba thina singabantu, singathatha isikhathi eside ukuthi sivune, siqede yonke indawo esifuna ukuyivuna, kanti lemishini izoshesha yona, isinciphisele isikhathi, isize nabantu ukuthi bangakhathali kakhulu uma bavuna. Lokho kuzokwenza ukuthi kube mkhulu umdlandla ngoba umsebenzi awusekho mkhulu njengoba njengalokho thina sisavuna ngezandla.

Ukuze ukudla kungamosheki, mina ngiwumphathi we-supermarket, ngingavuna, ngingavula indawo la engizophekela khona abantu abahlala emgwaqeni. Ebese ngiyanikela ngokudla kwimindeni ekudinga kakhulu uma sengibona ukuthi kusondelelwa isikhathi sokuthi kumoshakale, kunokuthi ngikulahle. Lokho kungasiza abantu abaningi abakudingayo ukudla noma abangazi ukuthi bazolala bedleni.

Izinkukhu ezifuyiwe zingasiza ngokuthi lapho ezinyathelo khona zizovulela indlela enhle yamanzi ukuthi uma eseniselela izitshalo zakhe, ahambe kahle, kanti nazo zizohambe zishiya umanyolo wazo kuleyo ndawo leyo ezidlela kuyo. Umanyolo, umanyolo okuwuwona owenza indawo inothe kakhulu, kanti futhi ngeke zigcine ngokuthi zidle nje lezi tshalo azinika zona, zizodla nokhulu. Kungamele umlimu eyinakisise, ezidedele kwindawo lena engasasentshenzisiwe ukuze zingamoshi nezinye izitshalo zakhe.

Ngisho ngingazizwa ngiphoxeke kakhulu futhi nenhliziyo yami ingaba buhlungu ngoba uma siqala into njengenhlangano, siyiqala ngokuthembana kanye nokuzwana. Manje uma sekukhona ukulwa ngaphakathi kwenhlangano nokungazwani, lokho kuyaye kuphoxe kakhulu, ngoba akusamelane, akusamelene nale nto ebesiyicabanga siqala inhlangano, akusesikho lokho ebesicabanga ukuthi sizama ukwakha.

UNomsa kumele ezame ukutshala izitshalo ezahlukahlukene ngesikhathi esisodwa. Ngaleyo ndlela uzokhona ukuthi uma kunesomiso, ezinye zazo izitshalo zakhe zizokhona ukumela isomiso, uzokhona ukuthi evune lezo zitshalo lezo. Kumele futhi ezame ukwakha indawo yakhe yamanzi, la azobeka khona amanzi. Ngaleyo ndlela, uzokhona ukunisela izitshalo zakhe nasesikhathini sezomiso.

Gogo, into ongayenza ungabiza ogandaganda, imishini yogandaganda ezokudwebela lemigqa ikulungiselele umhlaba kahle, khona uzokhona ukutshala noma kuzoniseleka kahle, amanzi ahambe kahle. Noma ungasebenzisa lendlela ejwayelekile usebenzise amageja, udwebe ngayo imihlaba le, bese uyakhona ukulungisa kahle ngendlela yokuthi uzokhona ukutshala, namanzi uma sesinisela azokhona ukuhamba kahle.

Lolu hlobo lwezitshalo loncintisana nokukhula kwezitshalo lezi ezingafanekile emhlabeni, esikubiza ngokhula. Bese zidonsa amanzi kulo, ngaleyo ndlela leyo kukhula zona, ebese kufa lezi lezo zitshalo ezingadingeki, ezingadingeki emhlabeni wokulima. Ziphinde, ziphinde zivikele umhlabathi from ekuhambeni, bese zibamba namanzi, zigcine umhlabathi wokutshala unothile, umanzi futhi.

Ukukhipha umhlaba unothile, enye indlela esingayisebenzisa ukuthi sisebenzise umanyolo, okuyizikhuthazi zomhlaba, izikhuthazi zey'tshalo, ezenza iy'tshalo zethu zikhule kahle zibe zinhle. Kanti futhi enye into esingayenza, ngaphandle kokuthi sisebenzise imithi, umanyolo, ukuthi sishintshashintshe iy'tshalo esizitshala kuloyo mhlaba loyo. Lokho kukhipha, lokho kwenza umhlaba wethu unothe, ukhone ukubamba iy'tshalo, ukhulise iy'tshalo ezahlukahlukene.

Ngokubona kwami mina ukuthi, esimweni esikanje uma eyeka engavuni, izitshalo zakhe or zizohamba namanzi, ukolweni wakhe ungase ubole. Into engcono ukuthi ngalesikhathi anaso angayivuni yonke lonke ipulazi lakhe ngesikhathi esisodwa, kodwa akavune namuhla eyowomisa izivuno zakhe, nakusasa evune, elokhu evunile, eze ekhone ukomisa lezo lezo zivuno zakhe azokhona ukuzomisa, iy'nhlamvu azokhona ukuzomiza. Ngaleyo ndlela leyo, kukhona akutholile kunokuthi eyeke, elinde bese imvula noma amanzi ahambe nayo yonke into yakhe.

Ukuphila, ukuphila ngokutshala noma ukuphila ngomhlabathi, ukuphila ngendawo kuwukugembula, ngoba uma ufaka, uma ufaka inhlamvu noma ufaka isitshalo sakho kulo mhlabathi, awazi noma sizokhula noma sizofa. Manje-ke, into engizama ukuyisho ukuthi ukuyenzeka, angeke umhlaba uhlezi usuwinisa njalo. Ngesinye isikhathi sibhekana nobunzima, ngesinye isikhathi siyaphumelela, umhlaba wethu ukhiphe iy'tshalo zethu ezinhle sijabule. Kuyenzeka akuhlezi kuloku kanjalo kodwa kuzolunga.

Oh into engenziwa kulesimo ukuthi sifayike le mishini ebese sibhekelela, sithatha sibeke abantu abazosebenzisa le mishini, noma bagade le mishini, bayisebenzise ngendlela yokuthi, ngendlela yokuthi ayimoshi izivuno zethu, babekhona bay'size, kahle kahle, kube yibona babephambili kwalemishini noma kube wukuthi yibona abasebenzisa lemishini ngendlela eyafanele, ngendlela ebebazokwenza ngayo bona uma kuwukuthi bebasebenzisa izandla zabo ukuthi bavune.